Izikole nemiphakathi kufanele isize intsha. Ukuthi ihlole izinto zokulibazisa ezidinga imishini ebizayo. Ngoba uma ngabe imishini ebizayo ikhona lokhu kwenza ukuthi imishini ihlale isikhathi eside. Ngakho-ke abantwana abasebasha bayadinga ukuthi bekwazi nokusebenzisa yona imishini le.

Engingazenza ukuthi umphakathi ukwazi ukuzibandakanya kangconywana kwezemidlalo ukuthi sifake wonke umuntu. Ngisho abantu abadala bavumeleke ukuthi nabo babambe iqhaza kwezemidlalo, bakwazi ukuthi nabo badlale. Ngakho lokhu kuzokwenza ukuthi umphakathi uthuthuke futhi kube khona ukujabula emphakathini.

USizwe ubengajabule neze ngendlela isikole lesi ebesivakashile ebesidlala ngaso. Ngakho-ke ugcine eselwa nomunye womdlali wakule sikole esivakashile. Lokhu kwenze ukuthi sonke manje siqale sesimemeza ngokukhathazeka nanokuthi singawufuni umsindo, sesibamba ngapha nangapha. Lokhu kube yisenzo esingesihle kahle ngoba uma ngabe kunenkinga kumele wazise abakhulu noma abaphathi.

Intsha iyakwazi ukuthi isebenzise i-inthanethi ukwazi ukuthola futhi nokugqugquzela ulwazi olunembile. Bayakwazi futhi ukuthi bakhulume nabantu asebemnkantshubovu abaziyo ngezinto ukuze bathole ulwazi olunembile.

Uhulumeni yizikole kumele bathathe abafundi abaphuma ezindaweni ezinhlwempu abayaziyo into abayenzayo noma imidlalo. Babahambise ezingeni eliphezulu noma babahambise kumaqembu lawa asedlalela ezingeni eliphezulu. Ukuze bezokwazi nabo ukuthola abantu abangathuthukisa baqhubekise kwezemidlalo.

Imidlalo iyakwazi ukuthi isize ingqondo ukuthi ingalokhu icabanga ezinye izinto eziningi. Njengezingcindezi noma izinselele umuntu asuke ebhekene nazo empilweni. Imidlalo iyakwazi ukuthi ifake okuhle emqondweni womuntu, iphinde futhi imkhulise umuntu.

Kuhle ukunamathela kwisitayela sakho sangampela. Kuhle ukuthi uzazi ukuthi wena ungubani futhi ungalinge ushintshe ukuthi ungubani. Kodwa njengoba isikhathi samanje sishintsha kangaka, kuhle ukuthi ukufake nokuhamba esitayeleni. Lapho nalapho la kudingeka khona kodwa ungashintshi ubuwena.

Lokudlala le midlalo kubaluleke kakhulu ngoba kusiza ukuthi abantu abasha bangangeni ezintweni ezingekho. Ezifana nezidakamizwa nokuthi balahle ikusasa labo. Uma bedlala le midlalo iyabagcina ukuthi bahlale bangabantu ezinhle.

Izinsiza zasedolobheni azifani neze nezasemakhaya ezasedolobheni zihamba ngobuchwepheshe besimanje. Lokhu kwenza ukuthi nabantwana bakwazi ukuthi babe abantu abasheshayo ekusebenzeni ubuchwepheshe besimanje. Kanti lezi ezasemakhaya zona kusayizinsiza zakudala. Zenza ukuthi umuntu naye azame kodwa kungafani kunaloku okwasedolobheni. Kuhle ukuthi izinsiza zifakwe nazasemakhaya, kufakwe lobu ezinobuchwepheshe besimanje. Ngoba lokhu kungabasiza abantwana ukuthi bakwazi ukusebenzisa izinto zesimanje futhi bacabange ngokushesha.

Kona ukuthuka into ejwayelekile uma ngabe umuntu kumele azodlala. Kepha akufuneki ukuthi umoya wakho ulokhu owugxilise ekusabeni nanokuthi ungazithembi. Kuhle kakhulu ukuthi uzethembe uma ngabe ungomuntu. Noma ubona kunzima koda uzitshele ukuthi uzodlula kulokho obhekene nakho. Ngakho-ke kuhle ukuthi sibheke ukuthi sizozama sidlale ngakho konke esinakho. Uma ngabe singawinile kuyobe kubhaliwe, kodwa uma siwinile siyojabula kakhulu.

Bangakugwema ngokuthi batshele abalandeli babo. Bazise abalandeli babo ngokuthi kubalulekile ukuthi empilweni kube khona ezinye izinto ozenzayo. Ngakho-ke nayo uyafunda, manje isikhathi sokuthi afake njalo, amavidiyo osuku angeke akwazi ukuthi abe naso. Kepha akhethe amalanga angakwazi ukuthi afake ngawo amavidiyo kwi-inthanethi.

Ezemidlalo zingawafundisa kahle amakhono okuphila afana nokuziphatha, ubuholi, nokuxhumana. Ngoba lokhu kuyasiza noma kuyadingakala vele uma ngabe ungumdali ngoba nidlala niyiqembu. Ngakho-ke uma nidlala niyiqembu kukhona ofuna abe umphathi akwazi ukuthi aphathe abanye. Bafundiswe abanye futhi ubuholi nanokuxhumana kahle.